Njengamongameli welizwe, imiqathango endiyibekele abo bafanele ukufumana esi sibonelelo andifuni ukuthi ndizothatha abantu abaneminyaka eyi-thirty five ukwenyuka. Ndifuna ukuqalisa uthatha kumntu osephumile esikolweni kwaye omgqibileyo umatikuletsheni wakhe ukuze nabo bakwazi uzibonelela, baziqalele elabo ishishini bakwazi uzilimela.

Ubalulekile kakhulu umhlaba kuba sihamba kuwo singabantu kwaye ngaphandle komhlaba umoya esiwuphefumlayo asiyonto.

Lusichaphazela kakubi kuba izityalo zethu ziye zivuthululeke ziphele kwaye ekupheleni kwazo sishiyeke singenanto. Abelimi nabantu abagade izityalo baye baphele kufuneka beqale ekuqaleni kuba kushiyeka kungekho nto. Ngoku ithi loo nto baye balahlekelwe yinto eyona yona ininzi ngaphezu kwabo bonke abantu.

Ukuba iikherothi okanye mandithi iminqathe ibikwazi uthetha ngeyisithi kwikhaphetshu mayiyeke ukwanda xa ikhula kuba iyayificisela kwaye iyayivalela ngaphandle.

Into ebangela ezinye izityalo kumantla waseKapa ukuba zikhule kakuhle kukufuma kwiindawo ezityalwe kuzo nokuhoyeka kwazo. Umzekelo weziqhamo ezikhula kakuhle i-strawberries, itswele, ikhaphetshu, isipinatshi nezinye.

Ukuze ibe nomdla into yolimo kwaye abantu abangabafazi bakwazi ukujoyina icandelo lezolimo into endinoyenza kubavuselelela ndibaxelele okanye ibekho i-learnership apho ndizofuna abantu abangabafazi bodwa ndibafundise ngolimo kwaye kubekho imalanyana ebayifumanayo ukuze bakwazi uziqalela ezabo.

umbona wam sikwazi ukundizisela imali, into endinokuyenza yokuqala singathi xa ethe wavuneka ndiwukhe ndihambe ndiyowuthengisa ezindaweni endiyaziyo uba kukho abantu khona ndehlise inani lemali kuqala. Ndithi xa ndibona uba kuyathengakela ndibe ndiyenyusa kancinci.

Qho ngenyanga imfuyo yam ukuze , imfuyo yam ukuze ndiyikhusele kwisisongelo sokufumana izifo zezilwanyana ndingamane ndiziklina, ndiyazihlamba, nditshekishe ndijonge okanye zonke izinto ukuba zisahamba kakuhle na kuzo.

Uba bangafumana isixa semali qho ngenyanga bakwazi ukugcwalisa iimfuyo zabo, bakwazi ukuthenga izityalo zabo bangancedakala kakubi, kakuhle.

Umsebenzi wezolimo naye ubaluleke kakhulu kuba nje ngolima amazambane ungazibona after iminyaka emithathu sewuthengisela iivenkile ezingaphezulu kwaye ukuba uhleli kule nto ofuna uba yiyo uqinisekise futhi, akho nto inokuphula umoya, hlala.

Kuba ndibuyela ezilalini ndiye ndineenjongo ndiyazi ukubana ndizawuqale ndilime ntoni ukuze ikwazi undingenela nemali endlini kwaye emveni kwexeshana ndiqhubekeke ndangeze nezinye izityalo.

Ewe, iyakulungela ulima umbona kodwa ungawulimi kakhulu kuba kukho izikhukhula ezivele zithi gqi ongayazi ubana zisuka kowuphi amacala.

Andiyivisisi ncam into yokuthathwa komhlaba kwabantu ngaphandle kwembuyekezo njengendlela yohlangalibezo lomhlaba. Ndithi ndoyijonga into enjalo ndibone ukuba kukungcola kwaye akuhlambulukekanga .

elihle kakhulu elo lokufundisa ulutsha okanye abafundi ngezolimo kwizikolo zonke ukuze bakwazi ukulima ukuzivelisela imfuyo. Kuba abanye uba bangangaphumeleli umatikuletsheni bangakwazi ukuziqalela bezivulela iifama zabo ngendlela ebebesenza ngalo ngoku bebeqala uyifunda .

Ukuba ngumfuyi weenyosi ndingaqala ngolungiselela nabani na kwamna umntu ozawujongana nazo, nabantu abathe babandakanya ecaleni kwam ukuze bahlale bephephile bangachaphazeleki.